Tata, mna ndicebisa utyale iveji, iikherothi, iitumata, iitapile, iilethasi. Zonke ezi veji ziqhelelekileyo ixesha elinintsi zisetyenziswa kwimizi yonke. Ezinye yazo ke kulula ukuzityala kwaye kulula ukuzithengisa. Yiloo nto ndicebisa zona mna.

Umqobo wolwimi onokuvela kukungaqondani phakathi komzali nomntwana xa bethetha ngezinto ezifundwayo esikolweni, umntwana angakwazi ukuchaza kakuhle izinto azifundileyo ngenxa yokusebenzisa isiNgesi, logama umzali engaluqondi olu lwimi. Oku kunokwenza kube nzima kumzali ukunceda umntwana ngezifundo zakhe kwaye ukuqonda imingeni ayijongene nayo esikolweni. Kwangaxeshanye umntwana angaphulukana nolwazi olungakumbi ngolwimi lwakhe lwenkcubeko kuba engalusebenzisa rhoqo.

Iimbongi zomthonyama zidlala indima ebalulekileyo kakhulu kwinkcubeko yesiXhosa. Iindima eziphambili ezidlalwayo ngabo zingabaxaleli bembali, ziqhayisa iinkokheli, zikhuthaza ubuntu, isidima nenkcubeko. Zithetha izimvo zoluntu zeziko lemfundo. Ngamafutshane iimbongi zomthonyama zisengomnye wemigodi yegolide yenkcubeko yesiXhosa. Ziyi-archive ephelayo ephilayo yezithethe, iimbali kunye neengcinga zoluntu lwethu.

Ewe, zibuchanile kakhulu ukubonisa indlela yobomi basezilokishini ziyayibonisa ukuba abantu bayasokola. Abantu bathanda utywala, abantu baxakene neziyobisi, kukho intswelangqesho, uyabona? Abantwana bayaxhatshazwa, kumdaka akho nkqubela phambili. Yonke loo nto leyo ke iye ivele.

Ntombi yam isidlo sam endisithandayo ke mna ke ngumphokoqo. Xa upheka umphokoqo ke ntombi uye umise amanzi amancinci noba yi-two hundred and fifty milimetres, ibile. Uyimise embizeni njena ibila ke ntombi uthi chatha phayana ityuwa, njee ityuwana phayana uthi chatha, uyabo? Ugalele ke ngoku umilimili, ugalele umilimili angabi mnintsi kakhulu kodwa ke funeke abe mnintsi kakhulu kunala manzi uwafakileyo. Ulinde ke ngoku noba yimizuzu emibini uzamise, uzamise, uzamise, uyilinde idibane. Uyiphe mizuzu noba mihlanu uphinde uzamise, uzamise. Uyenze loo nto kude, ide ibhadle umphokoqo lowo.

Iindlela zokuthiya umntana zibaluleke kakhulu, kaloku nasekhaya ziyathetha ngobomi bakhe lo mntana azobuphila. Umzekelo mna ndinguLupho mna igama lam lokuqala, ndiphinde ndibe nguBhongolwethu. Ulupho kaloku sisipho eso uThixo wandipha kwifemeli yam, kusapho lwam wandipha bona kwaye wandipha kwisizwe esimnyama, wandipha emhlabeni, kwaye ke ngoku ndathiywa uBhongolwethu. Banamabhongo ngam ekhaya kaloku kwaye nasengingqini yam bazawuba namabhongo, nelizwe lam lizawuba namabhongo ngam yam kwaye nehlabathi lonke lizawuba namabhongo ngaloo mntu undim. Ngoko ke igama umntu alithiywayo lidlala indima enkulu kakhulu ebomini bakhe umntu.

Mna ndithanda uYounger Chief, Younger Chief lihlobo acula ngalo. UYounger kwaye nezinto athetha ngazo ezivakalayo. Enye into endiyithandayo uYounger kaloku naye ukhulele elokishini, njengoba nam ndikhulele elokishini, kwaye uYounger njena ephumelele ebomini bakhe nam ndiyakhuthazeka njengomntana waselokishini, nam mandomelele kwiimeko zam sekusondele, sendisondele ekukhanyeni.